Ee nka e leka.

Go jala diapole go tla tlhoka metsi a le mantsi.

Ditamati di jalwa go tswa mo dipeong, di tlhoka lesedi le le le ntsi la letsatsi, di kotulwa ka go kgetlhwa ka diatla.

Rooibos-o e jalwa kwa mmu e kotulwa ka diatla.

Rooibos e tokafatsa boitekanelo jwa pelo, le go nolofatsa thulaganyo ya tšhila ya dijo.

Balemirui ba rooibos ba lebagane le dikgwetlho tsa go tshwana le diphetogo tsa di-pattern-e tsa maemo a bosa. Jaaka malatsi a nang le letsatsi thata a e ngwe ke tlhaelo ya metsi, le yone kgwetlho le tlhaelo ya badiri. Balemarui ba ka ikatisa thefosano ya dijalo go tokafatsa boitekanelo jwa mmu, go tlamela ka katiso go tokafatsa thobo ya rooibos.

Disenyi le malwetsi phetogo ya tlelaemete, le maemo a bosa. Ditatlhegelo tsa morago ga thobo di tshenyagalo tsa tlhagiso, tlhaelo ya babereki, tsamaiso ya mmu, tsamaiso ya matlakala.

Kwa ntle ga go ja maungo a tala, maungo a dirisiwa go dira di-smoothie, di-salad-e, dijo tsa masea, dijeme le di sauce.

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke apole, panana, namune le guava. Maungo a no a bonolo ebile a tlhwatlhwa tlase, re ja maungo go thibela malwetsi, taolo ya boima jwa mmele le gore ke dikotla tse di botlhokwa.

Ditapole le ditamati ke dingwe tsa merogo e e jewang kgapetsakgapetsa lefatshe ka bophara. Gantsi ka ntlha ya go kgona go dirisiwa ka tsela tse di farologaneng, go kgonega go reka le boleng jwa phepho. Ditapole fana ke matlhodi o motlhe wa potassium le fibre, ditamati di dirisiwa thata jaaka merogo mme di na le di-vitamin tse dintsi. Mme di na le melemo e mentsi mo botsogong.

Di dira jaaka motswedi o mogolo wa di-carbohydrates, di tlamela ka maatla a botlhokwa a tiriso ya batho le dijo tsa leruo.

Ke temo ya merara go dira beine e akaretsa dikarolo tsotlhe, tsa go jala diterebe go tswa mo go jaleng le go tlhokomela go roba. Temo ya beine e botlhokwa mo go tlhagiseng sediriswa se se tala, diterebe tse mmogo di fetolwang go nna beine.

Mmu, metsi, dipeo, lesedi la letsatsi, sebaka.

Temo ya rooibos o e ka nna le seabe mo mefuteng ya ditshedi le tshireletso ya tikologo, ka mekgwa ya temothuo e e tswelelang le tirisanommogo le maiteko a tshomarelo. Ka go amogela dithekeniki tse di jaaka thefosano ya dijalo, temothuo ya ditshedi le go fokotsa di tsenwa teng tsa di-chemical-e. Balemirui ba ka tshegetsa boitekanelo jwa mmu ba somarela metsi le go thibela mekgwa ya go jala sejalo se le sengwe, e ka kgoreletsang dithulaganyo tsa tikologo tsa selegae.

Rice-e korong le mmidi ka gonne ke tsona tse di dirang gore karolo e kgolo ya batho ba lefatshe e nne le dikgalore. Ditholo tse dingwe tse botlhokwa tse ka eng le mmidi le tsona di na le seabe se segolo, go polokego ya dijo lefatsheng ka bophara le phepho. Haholoholo di kgaolong tse itseng.

Go jala rooibos ka katlego o tlhoka go tlhaloganya tlelaemete ya yona e e rileng, mmu le ditlhokego tsa go anamisa.

Rooibos e tumile ka di-anti oxidant jaaka aspalathin le nothofagin tse di golagantsweng le melemo e e farologaneng ya boitekanelo. Go akaretsa boitekanelo jo bo tokafaditsweng jwa pelo taolo ya sukiri mo mading le go fokotsa thurugo. Rooibos ke sejalo se se tswelelang se se nang le kgonagalo ya go dirisiwa jaaka kobelo mo tshingwaneng.

Rooibos e ka dirisiwa jaaka marinate ya nama e khubidu, le kgogo. Di nonofo tsa rooibos tsa go lwantsha go ruruga le go lwantsha megare, di ka thusa go laola go thubega ga di tlhagala, le go thibela tse ditlang. Rooibos e thusa go tokafatsa go tlhotlhorega ga letlalo, le go nonotsha sekgoreletsi sa tlholego sa letlalo, le go fokotsa go oma ga letlalo.

Merogo e tsenngwa mo di-smoothie, di-dip-i, le mo di sauce. Lettuce e dirisiwa jaaka sephuthelwana, merogo mengwe e dirisiwa jaaka metheo wa go apaya, batho ba dirisa merogo go dira matute a dijo.

Nka reka spinach-e, digwete, ditapole dieiye, ditamati le khabetšhe. Merogo eno e tlhwatlhwa tlase, ebile e e itekanetse. Di na le di-vitamin-i tse dintsi, mme di thusa go lwantsha malwetse.

Kgolo ya thekenoloji e ama thata temothuo le kgwebisano ya maungo ka go oketsa bokgoni, go tokafatsa ntshodikuno le go tokafatsa phitlhelelo ya mmaraka. Go tswa mo mekgweng ya temothuo e e tlhomameng go ya kwa di-platform-ong tsa digital-e, tsa go fitlhelela mebaraka, thekenoloji e neelana ka dirisiwa tsa go oketsa thobo.

Ditlelaemete tse di farologaneng le mafelo, di ama thata mefuta ya maungo a ka jalwang mo polaseng. Ka ntlha ya dipharologano tsa temperature, pula, lesedi la letsatsi le diphetogo tsa paka. Ditlelaemete tsa botshabi matsatsi tse di nang le bothitho jo bo tlhomameng le pula e ntsi, di siametse maungo a a tshwanang le dipanana di-mango le di-pineapple. Fa dikgaolo tse di bothitho di nang le dipaka tse di farologaneng le mariga a a tsididi, di siametse ditapole, diapole, dipiere le maungo a maje botoka.